Kuthiwa uzinakekele njengoba uyintombazane, uzithande, uhloniphe umzimba wakho, udlalele kude ebafaneni, ubheke iy'nto zakho zesikolo.

Iya, imcimbi ingafana ngoba manje sekuyenziwa izinto ezifanayo eNingizimu Afrika.

Ukudla kwamandulo kuya, kunomsoco and ku-right, kukhulisa kahle, akufani nama-burger, nama-chips, agcwele amafutha and awekho right for isikhumba sabantwana.

Bahlabe inkomo ukuthi umphakathi uzodla ngelanga lomngcwabo. Kuzomele ukuthi bahlabe imbuzi, uma nge-weekend elandelayo, ukuthi umndeni uzogeza, kugezwa amahalavu, akugezwa umndeni. Then umndeni angithi uzobe uzilile, after unyaka, noma six months, umndeni ozosusa inzilo.

owakabo, uma umndeni wakabo Nomalanga awunamali, umphakathi unganceda ukuthi bahlanganise imali ukuthi umntwana azothola inkomo for iphathi yakhe, bakhone nokuthi bahlanganise nemali yokuthi abantu abazile bathole iy'phuzo, iy'phuzo, bathole noyinto yokudla.

Lo angeke sisabone izingane zesikolo zikhulelwe, noma ziba nabantwana basasebancane, zingakhona ukuthi zifunde, zizigcine, zigcine umzimba wazo, zize zishade.

Bamele boyi-two ukuthi yini inkinga yabo before ngizoxazulula, nokuthi ngibone ukuthi umuphi o-wrong nokuthi umuphi o-right.

Ngokuhlanganisa imali ukuthi bathenge le zinto lezi umndeni ozobe ushoda ngazo.

Kungamele ukuthi abantu sibathathe ngokulingana, sithole abantu abangasinceda, kakhulu amabhizinisi, for ama-donations.

EmaXhoseni, ngizwa bathi umntwana womfana bamukisa entabeni. EmaZulwini angazi ukuthi bayenza kanjani, ngoba angikaze ngihlangane nayo.

Umuntu uma-ke eshonile, mina ngibona ukuthi, uma-ke engcwatshwa, i-family izodinga ukuthula, ayidingi misindo, ayidingi ukuthi kulokhu kugcwala abantu beze ngamafoni, bazoshutha iy'thombe.

Ngingabafundisa, ngingabapha ukuthi basebenze ngezandla, nezinto zokuthi basebenzisane, bakhone ukuthi baqabange, bavule iy'ngcondo zabo.

wami bekangifundisa ukupheka. Uma uwumuntu wesifazane, kumele uwazi ukupheka, ngoba uzofika isikhathi la ukhula khona, kumele ukwazi ukuziphekela and uphekela umndeni wakho.

bamanje abasayilandeli izinto zamasiko, sebavele baziphilile impilo yabo uma beceda ukushada, bazithengele umuzi. Umfazi akasayi emakhaya kubogogo, ebantwini abadalab ukuthi bayomfundisa izinto zesiko nokuziphatha, njengoba sewumfazi womuntu.

Uma kushoniwe kumele kubekwe umatrasi ekamereni, kuhlalwe khona, kuhlala abomama. Kumanye, kubanye abantu abayenzi lento leyo yokuthi kubekwe umatrasi kuhlalwe.

Abomama abakwazi ukupheka yibo bebasiza ukuthi bapheke then, thina laba besingakwazi kahle ukupheka ezinye izinto, yithi besiqoba amazambane, notamatisi no anyanisi.

ayifani uma useShayina umntwana wentombazane, bazomuqhina ikhanda, bamufake ama-beads. Uma useNdiya bazoyenza iphathi ukuthi ba-celebrate umtana wentombazane, iyaziwa nge-Pattu Pavadai. Then, KwaZulu Natali bazoyenza umemulo, umemulo kuzawubiziwa amanye amantombazane abafana naye, ukuthi beze bazodansa, badanse bahambe ngamabele ezitradeni.

Manje sekukhona izibhedlela lapho abafana abakhona ukuya khona, akusafani nasekucaleni ukuthi kumele baye entabeni.

Ngingambuza ukuthi akathukanga na, ngingambuza ukuthi akathukanga, ngaphinde ngimbuze ukuthi ucinisekile ukuthi uyafuna ukuyenza lento lena, then mina ngizamtshela ukuthi ngizawuhlezi ngimsekela ngazo zonke izindlela.